Mamela ntjhanyana eya ke nnete. Ba thabile, bo rapolasi ba thabile hobane ha pula ena e nwesetsa dijalo tsa bona, mme dijalo tsa bona di ya hola, di be ntle, di nolofale di be ntle. Ka hoo, rona re tlo fumana dijalo tse ntle tse tswang ho bona. Ke ka hoo, ba neng ba thabile.

Tjhe, yona hase ntho e lokileng hohang. Le ha feela ba hloka menyetla e fumanehang ditoropong hobane re a tseba di naheng menyetla ya mesebetsi ha e yo dithuto ha se tse ntle tse phahameng tseo re di hlokang. Ka hoo, ba siyang naha ba ye ditoropong ba lo. Batlana le menyetla e metle, e batla e fumanang hore ba kgone ho ntshetsa maphelo a bona pele ba kgone ho le ho hopola, bane ba ba sileng hae ba kgone ho ba etsetsa le bona.

Ka nnete terata eo ke ntjhafatsa hangata selemong. Ka kgola ha nne, ha e se ha hlano. Ka lebaka la hore ha e ntse e fumana metsi.E ye e ba ne le bo Brown, bonana bo ka reng e ya rusa ee. Jwale ke thibela hore dijalo tsa ka di se ka hare ho polasi ya motho e mong, ke ka hoo ke ke ntseng terata enana dipakeng hore ho bonahale hore dijalo tsa ka di fellang monana le polasing ya ka. Le yena a kgone ho bona hore tsa hae di fella kae, le polasi ya hae hore ho ska ba na le tshitiso hodima dijalo tsa rona.

Mmuso ha o ntse hore o fa batho naha teng wa leka ho thusa mmuso wa rona, empa tjhe ha bone hore o thusa wa hae o kenya batho ba bang ka hare ho tebetebe. Ka lebaka la hore ba bang ba hloka moo ba ka dulang teng ho ba bang ba hloka moo ba ka etsang dijalo tsa bona teng hore ba kgone ho tswellisa maphelo a bona. Ba rekise ba rekise dijo tse tla beng ba di ntshitse moo. Jwale ha mmuso o ba fa di naha e ommeng, nko ho se na le letho le ka tswang ho yona. Atjhe tjhe ha bohloko ka tsela eo mmuso ae ha thuse hohang. Ke ka hoo batho ba bang ba seng ba fihla moo ba ahe mekhukhunyana feela hore motho a mpa pate hlooho ya hae bane ke setsha seo a se fuweng ke mmuso, ha hona seo a ka se etsang.

Cotton e bonahala ka botenya ba yona hobane boya ha ba bo kenye bo be bongata, bo be botenya. Ba bo kenya hantle feela bo be bo sesanenyana. Jwale dintho tse nang le Cotton o tlo di bona ka botenya le ha o di tshwara o tlo utlwa hore monana ho na le Cotton ka hare.

Ho ya ka moo bo nkgono le bo ntatemoholo ba ileng ba nqoqela ka teng, bana ba ka naha ya rona e ile ya nkuwa ke maburu. Ke bana ba merabe e mosweu, e bo nkgono batho hore ba ile ba fihla ka kwano, ba fihla ba tshwere di ipone ba ba bontsha hore nkgono senana ke se ipone jwale. Ha ke o bontsha sona, ho tlo hlaha wena ka hare. Eya ya ba nkgono o re mpontshe ngwanaka wa mo bontsha ke senana se ipone , yaba o se a re hore o ba ne le sona nkgono. Ke ka taba tsa hore wena o mfe tulo ena ya hao mohlomong a bontshe feela ho tloha mane ho fihlela mane ke batla o nnehe. Yona poleke eo nkgono a dumele hore e ngwanaka eng ke hore feela ke bane le seipone sena, ya ba ke ho tsamaya ho naha ya rona eo.

Ntate Setsibi sa Temo, re batla ho nehela dikolobe tsa rona, empa re na le bothata ba ho fumana poho, mme jwale re utlwetse hore re ka kgona ho nehela ka ho sa hlokeng poho. Jwale ne re kopa o re thuse hore re re fumane tsela eo re kgone ho sebedisa yona tsela eo ya ho nehela dikolobe tsena tsa rona ka ntle le hore re fumane poho.

Dumelang le kae? Ee, le bua le Mme Baratang. Ke ne ke founile, ke founetse dikantorong tsa lona ho utlwa hore ho na le naha ee, ee ho na le naha ka lehlakoreng lena la Small Farm jwale ka mokgo naha ena e le ngata ka teng. Ne ke batla ho utlwisisa hore e kaba ho etsahalang ka yona, hobane la ho qetela. Ke utlwile ho thwe e sa ntsane e emetse bang ba yona. Jwale ke founile ho utlwisisa hore e ka be dintlha ke tsona tseo kapa ho etsahalang eng.

Jwalo ka Motsamaisi Lefapheng la Mesebetsi, ke sa bua le basebeletsi ba mapolasi. Hona jwale hore UIF, ke a utlwisisa hore ha le e tsebe empa UIF. Ke karolo ya tjhelete e nngwe e nkuwang ho lona jwaloka ha o bontsha hore le a sebetsa, e leng hore o tlo kgona ho e fumana, ha se o so sa sebetse. O dutse hae, jwale ke ke toka hore monga polasi e be yena a le ngodisang motho ya le hirileng, ebe yena a lo ngodisang jwalo ka basebeletsi ba hae mme tjhelete eo e hulwe ke ba Lefapha la Mesebetsi. Jwale ra tshepa hore monga polasi o tla etsa tsohle tse tshwanetseng hore a di etse hore a ngodise lona jwalo ka basebetsi ba hae. Le lona le tsebe hore le hulelwa bokae tjheleteng ya lona ya mokgolo e yang ho UIF.

Jwalo ka ha mosebetsi o mong le o mong o na le mathata a ona, hwa etsahala ka nako e nngwe hore polasing ho hlokahale dihora tse fetang tseo o neng o di sebetsa. Empa le teng mohiri wa hao kapa monga polasi a ka kgona hore a bue le wena hantle kapa a o kope kapa a kope bane ba sa keneng ka matsatsi a mang hore ke kopa ka tsatsi leo o sa keneng ka lona. O kene hobane tjhe ka nnete mosebetsi o mongata jwalo. Eo re bitsa ka botho le ka Overtime. A tsebe hore ha o qeta ho kena o sebeditse o tlo o patala batho ka letsatsi leo ono tlabe o lehae, o sa theohele.

Ho ya ka tsebo ya ka, ke a tseba hore batho ba mahae ba abelana ha e mong a jetse moroho o mong a jetse mokopu. Yaba o mong o kentse tamati jwalo jwalo. Ba kgona hore onana ao fe tamati mme ole ao fe ditapole ona ao fe moroho le wena o mo fe ho itseng. Ka tsela eo, ba kgona hore ba phedise malapa a bona, ba wa fepe ho ya ka tsela eo tlamehileng ba ba fepe ka yona. Hape ke a tseba hore ba kgona hore ba etse le mesebetsi ya matsoho. Ba hire batho, batho ba ba sebeletse, mme ba ba patale ka dintho tse tswang temong ya bona.

Ke ka eletsa dihwai ka hore ba sebedise tsela, e leng ya hore ba se ke be ba lahlehelwa ke dintho tsa bona kgwebong.

Tjhe, ha ke na yona pono ya hore A-l e ka sebediswa jwang temong ebile ke bona, e le ntho e leng hore ha e hlokahale le kannete. Le ha feela ke sa tsebe hore ekare e ka sebediswa ka tsela e feng, empa ha ke bona e sa hlokahale hohang. Hobane ka tsela eo ke ka moo bana ba batho ba tlo lahlehelwa ke mesebetsi ka lebaka la A-l.

Ho tla ya ka hore ke ba ke bana ba bakae dilemong empa ha e le bana ba nang le leshome le metso e robedi, ba lokela hore le bona ba se ke be ba dula hae hore ba seke be ba qetella ba. Kene ka hare ho dithethefatsi mme ba tsamaye le batswadi ba bona hore ba lo thusa. Ba kgone ho tla ba entse mosebetsi o mongata, mme ho betere ha se ba kgona ho tlisa dijo ka tlung ba le babedi. Ho feta ha e le motho ya le mong.